Ee, koloi ya ho ba tsamaisa e teng. Mme koloi e hlokahalang ke tekesi hobane e kgona ho ananela batho ba bangata haholo.

Tjhe, ha ke eletsa motho hore a e sebedise hobane e kotsi haholo.

Ee, ke laka ka palama sekepe, mme tsatsing leo ne ke etetse mane sebakeng se bitswang Durban, mawatleng. Mme ho palama sekepe e ne le e nngwe ya dipapadi tsa moo.

Ee, ke dumellana le sena hobane tekesi ha o e lata kantle ho renke ho kotsi haholo ka hore ditsotsi di ka o tshwarwa poho, tsa o lematsa.

Hore ditekesi di fete ka emergency lane, lebaka ke hore di be di tatile mme di lokela ho fetisetsa batho mabakeng a bona ka potlako.

Ee, nkile ka nka leeto ka bese. Re etetse tse ding tsa sekolo sebakeng se seng, re ilo bapala dipapadi tse ngata haholo.

Batho bana ke ba eletsa hore ba boloke tjhelete nako le nakwana. Mme tjhelete eo ba e bolokang, e tlabe e fihlelle tjhelete ya transport e kgonang ho ba isa moo.

Ke rata sefofane sa motshehare ka hore ke rata ho boemo ba hore ke kgone ho bona hohle mona. Le . Ha ke le moyeng, ke motho ya ratang ho sheba sheba ha ke ntse ke palame.

Ha ke utlwisisi hore hobaneng le rekiseditse nkgono tekete ka tjhelete e kanakana. Ka ho hore ke motsofe, o tlameha ho thola tekete ka tefello e tlase. E seng ya rona batjha.

Sena se bakwa ke hore bakganni ba ditekesi ha ba utlwane kaofela. Mme ho na le lenyatso ka hara bona ka moo.

Tjhe, ha ba kgone hobane mahaeng ana a rona a mabe haholo ka ditsela. Ebile ho na le batho beo e leng di ditlokotsebe mme ba ke ke ba dumela ho bona seo se etsahala.

Phapang ke hore ha a tshwane hohang, ebile le batho hore ha ba di rate ka ho tshwana.

Kotsi eo ke lakang ka e bona ke hore bakganni ba Bolt ba ila ka ba tshwara motho a palameng koloi ya bona poho.

Ena ke ntho e sa lokang haholo hobane dikoloi tsena di re thusa bona. Ka ho ba beha moo ba lokelang ho ba teng, ka nako e re e lokileng.

Ee, o teng mokganni wa bese eo ke utlwanang le yena. Mme nna le yena re utlwana ka hore o dula a mpona ke palame bese letsatsi le letsatsi. Mme se bile re qoqa ha kganna.

Ke dumellana le sena hobane bakganni ba ditekesi ba etsa phethiso ya bona ka ho kganna ditekesi le ho palamisa batho mmileng. Mme ha re a tlameha ho palamisa batho hohang mmileng.

Re tlameha ho reka ditekete mme re kgethe sefofane se bo boleng bo lokileng.

Tjhe, nna ke ne ke bona ho sena mathata hohang ho lefella tjhelete eo.

Ke rata hore ba tseba mosebetsi wa bona, mme ba tseba hore ba lokela ho beha batho sebakeng seo ba yang ho sona ka nako, ntle le ho senya nako.

Ke bona ditsotsi di utswa seporo sa terene hanyane hanyane. Mme ke ne ke le jwetsa hore ebile ba mpone hore ke ba boo . Ke ne ke kopa hore le potlake. Le kgonne ho rarolla mathata ao.

Tjhe, ha ke soka ke hlahelwa ke sena.

Motswalle, tjhelete e hlokahalang moo hore re Gauteng, o lokela hore o bo tshwere halofo ya tjhelete eo. Mme le nna ke kgone ho tshepa halofo. Mme re ke kgona ho fihla Gauteng.

Sena se bakwa ke hore makoloi ana a ya dibakeng tse hole haholo. Ebile dikotsi dibaka tseo di yang ho tsona.

Maqheku a lokela hore a ekeletswe tjhelete ya grant. Mme le bakganni, ba bang ba bakganni ba ba kgahlametsa ha ba ya mabakeng a jwalo. Hore ba qobe ho kopana le ditsotsi kapa ba hlahelwa ke mathata mmileng, tjhelete e qetella e lahlehile.